Izikhukhula zingadala umonakalo omkhulu ezitshalweni, ngenxa yokuthi uma zigcwele amanzi azibe zisawuthola umoya. Lokhu ungabulala izimpande, kubulale nalezi zitshalo otshalile abezilindele ukuzivuna.

Abantu abafuye izinkomo babhekana nezinselele zokuthi, uma kunesomiso kungase baphelelwe utshani okuyikona ukudla kwezinkomo. Kuyenzeka futhi amanzi lapho aphuza izinkomo atholakale enamakhemikhali angagulisa lezi zinkomo. Okunye ukuthi, kunezifo ezitholakala ezilwaneni ezingazibulala isikhathi sazo singekafiki.

Impova ibaluleke kakhulu ezitshalweni. Ngaphandle kwayo bezingeke zibe khona lezi zitshalo. Kusiza nezilwanyanya ezinjengezinyosi, nezintuthwane, ezisusa impova kwisitshalo esinye siya kwesinye. Kanye nomoya uyasiza ukukhulisa lezi zitshalo.

Izivivinyo noma ukuhlolwa kwenhlabathi engingakwenza ukuthatha isampula lenhlabathi sibheke ukuthi, ayinawo yini amakhemikhali angabulala izitshalo. Singabheka futhi ukuthi akukho yini izinambuzana noma izimvemvana ezingabulala imbewu ingekahlumi.

Izinselela zokwamukela izivakashi epulazini elisebenzayo, ukuthi ezinye zingabe zingawujwayele umoya onamagciwane atholakala epulazini. Okunye okungenzeka ukuthi, izivakashi zingathola imibandame noma ezinye izifwana ezitholakala emapulazini.

Emapulazini angakithi kutholakala imifino, kutholakala amaklabishi, kutholakale namadumbe. Kukhona futhi elinye ipulazi elinommbila omnandi okhula kahle.

Ukuthola isitshalo esinempova yomoya kungathokozisa ngoba kuchaza ukuthi, le mpova izosabalalela ezitshalweni eziningi. Okuzokwenza izitshalo ziqhakaze futhi zimile kahle.

I-hydroponic ingasithuthukisa ngokuthi, ayidingi umhlaba owenile noma omningi, njengoba isebenzisa kakhulu amanzi. Lokhu kungathuthukisa izivuno zezitshalo, ngokuthi kungenziwa nanoma ubani.

Abalimu abasafufusa basemakhaya babhekana nezinselelo, zesomiso, ngezikhathi lapho imvula ingeningi. Babhekana nezimvukuzane, nezilwanyana ezitholakala emihlabathini ezibulala izitshalo zingekahlumi kahle. Lokhu futhi kungenza ukuthi zibulale nezimpande, noma imbewu isanda nakutshalwa.

Izinselele ezingase ziphakame, ukuthi izitshalo zingadayiswa zonke, noma umlimu angatholi labo azobadayisela ngesikhathi eside. Ngisho ukuthi, umlimu engathi engathola isitolo thizeni, noma omunye usomabhizinisi ongathatha lezi izitshalo zakhe, noma lokhu asuke ekulimile.

Izinzuzo kungaba ukuthi indwangu efudumezayo, futhi ehlala isikhathi eside. Kodwa kungaba nezingozi zokuthi oyisebenzisile ancinzelwe emzimbeni, nanokuthi okunye kuyaba indwangu ebizayo.

Izinambuzane kungatholakala izinyosi, nezimvukuzane and izifo ezingatholakala ukucinana noma ukuthimula. Lokhu kungalawuleka ngokuthi, kungafakwa amakhemikhali angazibulali izitshalo kodwa abhekana nokubulala lezi zimvemvane noma izimvukuzane.

Indlela enobulungiswa kakhulu ngokwabelana imithombo, ukuthi kubizwe umhlangano womphakathi wonke umuntu abe khona. Kubuzwe ukuthi umuntu ngamunye yena ukwazi ukuthatha inani elingakanani ukuze kuzonikezwa abantu bonke ngokulingana.

Yiziphi izinyathelo ozithathayo ukuze izitshalo zakho zikhule kahle noma lingani njalo izulu? UPhumlani Mdladla waphendula wathi, ngezinsuku lapho kusuke kungani khona, abatshali kumele bazithelele bona amanzi izitshalo.

Engabe uzibulala ngani izimvukuzane eziqeda izitshalo? UPhumlani Mdladla waphendula, kunamakhemikhali nemithi ayaye adayiswe ezindaweni lapho kudayiswa imithombo. Ayasiza ukuvikela izitshalo, nokuthi zingadliwa izimvemvane nezimvukuzane.

Uma uhulumeni engaba nohlelo lokupha abahlali basemakhaya imithombo yokuthi bazitshalele futhi bazikhulisele bona imifino nezitshalo, kunganciphisa ububha nokuhlupheka eNingizimu Afrika.

Uhulumeni engasiza ngokuhambisa amanzi ezindaweni lapho kunesomiso, ukuze izitshalo zingafi, futhi asize nomphakathi ukuthi bathole noma amathangi aba namanzi. Ngezinsuku lapho kusuke kungani khona kunesomiso, bangakwazi abantu ukuqhubeka banakekele izitshalo zabo.

Ushintsho lwamaphethini lo moya luvimbela izimbali ukuthi zingaqhakazi ngendlela ezijwayele ukuqhakaza ngayo uma sekushintsha iphethini lo moya. Kungenzeka futhi kushintshe nesikhathi eziqhakaza ngaso ngenxa yokuthi imozulu ayisafani.

Lolu shintsho luzolwa nobubha emphakathini, kuzosiza nemindeni ukuthi yonge imali ngoba izitshalo eziningi nemifino bazobe sebe zikhulisela bona. Bazovuna lokhu abakutshalile kunokuthi baye ezitolo bakuthenge ngenani eliphezulu.

Amapulazi amawayini engakhangisa ezinkundleni zokuxhumana. Njengoba ngesikhathi samanje wonke umuntu unomakhalekhukhwini futhi baningi abantu abasebenzisa izinkundla zokuxhumana. Uma ngabe kwanda isibalo sabantu ababona lelo wayini, baningi abazolithenga.